Dumela mme nka rata ho botsa hore tjhelete eo e ntseng e tswa bank-eng e ya kae? Nka rata ha ekaba ya kgutliswa hobane ke ngodisitse account e nang le overdraft, empa ke bona tjhelete e ntse e tswa e tswa e tswa. Ha ke kgone ho ho utlwisisa hore tjhelete e tswa e ya kae. Nna ke sa tjhelete.

Dumela mme, nka rata ho tseba hore ha nka reka ntlo ka bank-a. Ho ka etsahala jwang kapa ho kadima tjhelete kapa hona ho kadima tjhelete ke ikhahele ntlo. E ka bang molemong wa ka ke efeng? Mme ke tla kgona hore ke e patale jwang? Ke kopa tlhakisetso ka kopo.

Ke bona e le maikarabelo a bahiri ho ruta basebetsi ka thuso e jwalo.

Selemo se selemong sena ke ile ka qalella ho boloka tjhelete e kang five hundred-e ho tloha ka kgwedi ya Pherekgong. Mme tjhelete ena ha selemo se fela, ke tlo reka dijo tsa keresemese. Ke rekele ke reke dintho tse tse hlokahalang ka tlung, mme e setseng ke tla e beha ke kgone hore ke sebedise hape selemong se tlang. Ka kgwedi ya Pherekgong, ha ho hlokahala dintho tse itseng.

Nka rata ho le kopa hore le phahamise moedi wa kopo ya sekoloto. Hobane o tlase haholo tjhelete eo ke tlo e sebedisetsa mabaka a maholo. Ke ne ke ratile hore tjhelete eo ke tlo e sebedisetsa ho patala sekoloto sa ka sa sekolo. Hobane ha ke sa patale, ha ke no kgona hore ke qetelle dithuto tsa ka pele.

Nka rata jwalo, o le manager o nthuse ka hore hobaneng tjhelete ya ka eo ke e kentseng e le five thousand e kgutla e le four thousand eight hundred. E le hore nna ke kentse tjhelete hanyane hanyane, tjhelete ya ka e ke e sebeleditseng ka thata. Ke kopa tlhaloso ya hore hobaneng ke fumana tjhelete ya ka e le kana ke sa e fumane e felletse.

Mosuwehlooho eseng hampe hle. Ke kopa feela o mphe letsatsi la hosane ha e le moo, ka ke ha e le moo ke se ke fihle ke finyelletseng meedi wa letsatsi, e leng dikete tse hlano fela. Mme ha o sa tla kgona ho tswa dikete tse mashome a mabedi.

Ke ile ka ikutlwa ke thabile haholo ha e le moo ke ile ka kgona ho boloka tjhelete nako e telele. Tjhelete eo e leng hore e tlo nthusa. Ke nkile nako e telele haholo ho fihla qetong ena. Hobane ke ne ke sa ikemisetsa hore ke e kwale. Ebile ke nkile qeto ena ke le mong.

Motho a itshebetsang o ya ipatalla ha e le moo. Ha ho na motho eo a mo sebeletsang, o itshebetsa bo yena, o lokela hore a ipatalle.

Nka botsisisa hore ke boleng ba diranta tse kae, mme bo phahama ka bokae ka kgwedi le hore nka thabela hore ke lefe loan-u ka letsatsi la di-twenty five tsa kgwedi e nngwe le e nngwe. Hobane di-twenty five ke letsatsi leo tjhelete eo ke e holang e kenang ka lona.

Ke kopa thuso ha e le mo karete e ile ya kenywa ke bank-a. Mme ke tshohile haholo ha ke batle tjhelete ya ka e nyamele le yona. Nka rata ho thuswa haholo ke e mong wa lona, hore ekare ya karete ya ka e tswe e le hantle. Mme le tjhelete ya ka e tswe e felletse.

Ke ile ka nahana ka ho reka ntlo mme ke bona e le mokgwa o motle haholo wa ho tsetela tjhelete ya hao. Hobane kgwedi le kgwedi o fumana tjhelete. Kgwedi le kgwedi o ya tseba hore ho na le moo o tlo bang le lekeno teng. Mme le tjhelete eo o e fumanang o kgona hore o thuse kae kae ka tlung. O kgona le hore o kwale dikoloto tsa hao.